Motshameko wa setso o itsegeng jaaka tag, o rotloetsa go itshidila mmele, go dirisana le batho le go akanya ka tsela e e botlhale. Motshameko o, o akaretsa motshameki a le mongwe a lelekisa ba bangwe ka melao e tlhalositsweng ya melelwane, go tshwaya le ditekanyetso tsa nako go dira boitemogelo jo bo monate le jo bo siameng.

Go nna mo setlhopheng sa kgwele ya dinao kwa sekolong se segolo, go ne ga dira gore ke nne le ditsala tse di nnelang ruri ka gore re na le mekgele e e tshwanang, re dira mmogo, ebile, re le ditsala. Tiragalo eno, e ne ya nthuta dithuto tsa botlhokwa ka puisano, go tshepana le go nna le dikamano tse di molemo tse di dirang gore ke nne le dikamano tse di nnelang ruri.

Mme ka tsenela kgaisano ya kgwele ya dinao kwa sekolong, motshameko wa kgwele ya dinao. Mo kgaisanong e, maitemogelo a me e ne le go ithuta go dira jaaka setlhopa. Re ne re dirisana sentle ka matsetseleko, go le monate ebile go itumedisa. Re ne ra kgona le go bona dino di le pedi go e le nngwe morago ga moo go ne gwa ya go itumelwa gwa nna monate e le ruri.

Bagakolodi le bakatisi ba ka bopa setso se se siameng le se se akaretsang go amogela dipharologano, go dira mafelo a bolokesegileng, go rotloetsa tekatekano, go dirisa mekgwa e e tsamaisana le setso le go reetsa ka tlhoafalo go aga boikanyego le go naya batho maatla.

E ne e ka nna tiro ya ga Christiano Ronaldo, ka go bontsha botlhokwa jwa go dira ka natla, go rulaganya, botlhale le go kgona go fetoga fetoga le maemo mo kgweleng ya dinao ya seporofešenale. Ka dintlha tsa botlhokwa, tse di akaretsang dituelo tse di farologaneng, nako e khutshwane ya tiro le diphetogo tsa morago ga go tlogela tiro.

Go bereka mo tshingwaneng ke mofuta o molemo wa go itshidila mmele, o o ka thusang pelo, go nonotsha mmele, go dira dilo ka tsela e e feto fetogang, go dira ditiro tse di sa go utlwiseng botlhoko thata le go thusa go nna le botsogo jo bo siameng jwa tlhaloganyo. Gore o atlege thata, dira ditiro tse di farologaneng, o di dire ka matlhagatlhaga, o bo o di dire ka tsela e e tla dirang gore mmele wa gago o thutafale le go ritibala.

Metshameko ya kwa sekolong e rotloetsa botsogo jo bo siameng, go dirisana mmogo le go nna le bokgoni jwa go dirisana le batho ba bangwe. Metshameko e e patelediwang e ka dira gore motho a nne le mekgwa e tla mosolegelang molemo botshelo jotlhe jwa gagwe. E tokafatse tsela e a dirang ka yone mo dithutong tsa sekolo le go tokafatsa botsogo jwa gagwe jwa tlhaloganyo. Dilo tse di tshwanetseng go akanyediwa, di akaretsa go akaretsa batho botlhe, go lekalekanya dithuto le go tlhopha metshameko e e farologaneng.

Go lebelela motshameko le ditsala go dira gore o ikutlwe o atamelane le bone, o ikutlwa o le karolo ya lelapa, o sa tlhole o momogile pelo, o itumetse, ebile o kgona go dira le metlae le bone. Di kakantsho tseno di akaretsa go ithuta ka metshameko ono, go rulaganya mokete wa go lebelela le go nna le motlotlo o kgothatsang.

Motshameko itsegeng jaaka tag ke motshameko o o ka tshamekiwang ke batho ba le babedi go ya ko godimo. Motshameko o akaretsa motshameki a le mongwe a lelekisa ba bangwe ka melao e tlhalositsweng ka melelwane, go tshwaya le ditekanyetso tsa nako. Go dira boitemogelo jo bo monate le bo bo siameng le ruri.

Bašwa ba tshwanetse go tsaya botsogo jwa bone jwa mmele bo le botlhokwa go na le go nna le botsogo jo bo siameng, maatla, thibela malwetsi le go sologela molemo mo setšhabeng. Ditiro tse di akantshang di akaretsa metshameko ya setlhopha, ditiro tsa motho ka namana tse di jaaka go thuma le go palama baesekele le metshameko e e monate e jaaka go tshwara folaga.